E thusa go itlosa bodutu go na le boitumelo, kgaisano le kgokelo le ba bangwe mme gape go ka tlhabolola dithuto le go fokotsa kgatelelo.

Ee, e fokoditse go tshameka ka namana ka gonne ka go fitlhela ga tsona le go ba bonolo.

Diriswa diileketeroniki di dira gore metshameko e fitlhelege bonolo ka ditshwantsho tsa kaone le dikgetho mme le metshameko tse dintsi.

Se ke se ratang ka sona ke ka ntlha ya bonolo le phitlhelelo gape le mofuta-futa wa tsona.

Ka go tshameka metshameko eno go tlhokega computer kgotsa mogala gape le kgolagano ya inthanete metshameko e e tumileng ke First Person Shooter.

Metshameko ya internet-e e ka go ama ka go dira gore o tlhoke boroko ka gonne o tshamekang metshameko eo ko gare ga boshigo mme e dira gore o nne le bothata jwa makgetlho ka lebaka la go lebelela screen sa mogala sebaka se le mme gape e ka dira gore o amegile mo ditirong tsa go dira sekolo tsa go dira dilo tsa mo ntlong le go dula le batho ba bangwe motshameko ke go ratang mo inthanete e leng mo mmamoratwa wa me ke Bubble Shooter.

Metshameko e na ya inthanete e tlhoka data gore e dire ka ntlha ya kgokagano ya server mme di-data di dirisiwa go netefatsa boitshupo jwa motshameki le go latetswe le pelo le go la laola diakhaonto. Mme fa o batla go tshameka metshameko eno o tlhoka inthanete, khomputara kgotsa mogala gape le ditshupetso tsa di-account-o.

Mabaka a a dirang gore bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke ka ntlha ya gore tlabe ba na le nako e le ntsi ba sa diri fa ba tswa tirong kgotsa sekolong gape e tla be e le nako ya iketlo. Gore o ka dira gore metshameko ya internet-e e seke ya dirisa data ya gago o ka leka go dirisa Wi-Fi mme wa ya go boloka data le go tshameka hantle le intanete kgotsa go tshameka metshameko ya internet-e mo plek-eng tsa public Wi-Fi.

Metshameko ya mo internet-e, e re thusa gore re kgone go rarabolola mathata, go tseya dipheto le go dira dilo di le dintsi ka nako e le nngwe bogologolo metshameko ya internet-e ne e seo ka ntlha ya phitlhelelo ya inthanete e ne e sa le teng mme e tlile morago ga bogologolo.

Di tsa metshameko ya inthanete ke go cyber bullying, di-scam le pishing le ditlwaelo tsa data mme gore o bolokege mo metshamekong ya inthanete o ka sebedisa di-password tse maatla le go bega boitshwaro jo bo .

Ke ka ntlha ya phitlho la inthanete le lebelo la inthanete mme metshameko e e bonolo go e fitlhelela mo inthaneteng ke Fortnite le Mind Craft.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya inthanete nka dira metshameko ya thuto mme se nka se dirang gore metshameko ya internet-e e fetoga nka dira phitlhelelo e e oketsegileng ya theko e kaone ya metshameko ya ba golafetseng.

Metshameko ya internet-e e lebane le dikotsi tsa go tshwara le phepo ya mmele go lapa ha monagano, go gateleletsega ga matlho le kgatelelo ya diphadisano le go atisa pele maphelo a mmele mme se se ka fokotsa ka go beya melawana le go bona thuso ya monagano, se se ka fokotsa ditlamorago tse bosula.